Ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa tshedimosetso, di ka dira gore batho ba ba sa direng ba seka ba ba kgona go batla tiro. Go ithuta mo internet-eng le go dirisa didirisiwa tse di ka ba thusang go bona tiro, mme seno se dira gore go nne thata gore ba bone tiro.

Ditshenyegelo tsa data ya cellphone three gig, four gig kgotsa five gig. Di farologana go ya ka polane go tswa mo diranta di le mmalwa, go ya go dira diranta di le fifty plus, go tloga ka letsatsi go ya go kgwedi. E dira gore go dirisa difounu tsa di cellular go golaganye le inthanete, batho ba rata thulaganyo tse di ikanyegang tse di bofefo. Go na le tse di tlhwatlhwa e kwa kwa tlase gore ba bone tirelo e e botoka.

Lekgetlho la bofelo ke ne ke tlisa data e ne e le lesome leboraro, mme e ne e tshwanetse go ntsaya sebaka sa kgwedi. Ke ne ka e dirisa dibeke di le pedi mme e ne ya fela. Jalo ka morekisi o tshwanetse go itse gore o reka sephuthelwano, se tla nnang le letlha la go fela mme o ithuta go tseya jang go tlhokomela sa gago go fitlha ka letlha le le e leng la teng.

Ke rata go nna le gig di le masome a mabedi. E leng lesome la motshegare nako ngwe le ngwe, le di-gig tsa lesome bosigo. Mme ke rata go nna le di-gig tseo fa kgwedi e fela, gore di kgone go nna teng go fitlhelela kgwedi e e latelang.

Five G e tla dira gore difounu di kgone go golagana ka bonako, le ka tsela e e ka ikanngwang. E dira gore batho ba kgone go dirisa internet-e ka tsela e e botoka, go bereka ba le kgakala le go dirisa didiriswa tse di botlhale. Di intaseteri tse di jaaka tsa boitekanelo tsa madirelo tsa boitlosobodutu, le tsa palangwa di tla sologela molemo thata. Ditšhono tse dintšha di akaretsa diteropokgolo tse di botlhale, thuto e kwa kgakala go dirisa ditshedimosetso ka nako ya mmatota le thekenoloji e e ikemetseng.

Fa o bua kgotsa o thaepa mo founung e fetola lentswe la gago, kgotsa molaetsa go nna tshedimosetso ya dijithale. Tshedimosetso eno e romelelwa ka inthanete e dirisa Wi-Fi kgotsa data ya founu. E romelwa mo founung ya motho yo mongwe, e e fetolang gore e nne modumo kgotsa mokwalo gore motho yo o nne a kgona go utlwa kgotsa go bala.

Fa e le gore tshedimosetso ya gago ya botho, e fela pele ga nako e kgolaganye le motlamedi wa gago wa ditirelo, gore a e bankanye gore tshedimosetso ya gago e nne e sireletsegile. Dirisa di-password tse di nonofileng dira gore go nne le mokgwa wa go tlhomamisa ka dilo tse pedi, mme o tile go anamisa tshedimosetso ya gago mo inthanete.

O reka tshedimosetso kgotsa nako ya go gaisa mo lebenkeleng. Ke rata go reka nako ya thelebišene le go e fetola go nna tshedimosetso ka go dirisa code. E a feto-fetoga mme ka dinako tse dingwe e na le tshedimosetso e e oketsegileng. Mokgwa ono o ka dira gore o seke wa dirisa madi a mantsi, ka gonne o ka kgona go a tlhatlhosa le go duelela madi a kwa godimo.

Ee, o ka kgona go abelana ka tshedimosetso ya gago o dirisa lefelo la go ikgolaganya le ba bangwe mo founung. Dikgato ketse, bulela hotspot mo thulaganyong ya founu ya gago, tlhoma lefoko la sephiri. Tsala ya gago e golaganya le hotspot ya gago ka Wi-Fi, jaanong ba ka kgona go romelela email ba dirisa tshedimosetso ya gago.

Mo isagweng go ka direga gore tshedimosetso e nne bonako, ebile e nne tlhwatlhwa tlase. Tshedimosetso e e sa lekanyediwang e ka nna ya nna selo se se tlwaelegileng thata, mme gone go ka nna le melelwane mengwe fa ditshenyegelo tsa tshedimosetso di ka fokotsega. Bareki ba tla itumelela go nna le ditshenyegelo tse di kwa tlase, le go nna le ditshedimosetso tse dintsi.

Ee, difounu tsa cellular ga dikotsi mo baithuting fa di dirisiwa ka tsela e e tshwanetseng le ka kelotlhoko.

AI e tla dira gore thuto e kwa godimo e nne ya motho ka nama. Le e e nang le metswela e thusa baithuti go ithuta botoka le ka bonako.